Ukuba kungafundiswa ngakumbi abantwana abaselula abasezikolweni nasebephume ezikolweni ngendlela yokugcina nokuphuhlisa iintsimbi namaso ukubana kwenziwe ulwazi. Bafundiswe nasemakhaya baboniswe nakwezinye iindawo zendibano nakumatheko. Kube khona namatheko awofundisa abantwana ngobuntu babo nangeentsimbi nangobugcisa nangendlela yokwenza iintsimbi nangendlela yokudibanisa njengoko iyingxenye yamasiko nemvelaphi zethu.

Yimifino. Imifino, owu ndikhumbula ndiyityiswa ngumakhulu endixelela ngokuba okona kutya okundoqo okukhulisa umntwana, okumenza ahlakaniphe, omelele yimifino. Nezigulo azingeni lula. Ukutya okuhlaza okuxubeneyo, okudibeneyo, okumnandi, okuhluthisayo mpu yimifino. Ndakhulela kuyo umakhulu endiphakela imifino.

Eyona nto endaye ndayithanda kumtshato wesiNtu endandiye kuwo sisinxibo, imibhaco eyayimihle kubantu abangoomama. Kubantu abangootata nesinxibo sesiNtu neentsimbi babezithwele neenduku zabo ebabeziphethe. Notywala besiNtu, umqombothi owuwawukhona, neengoma eziculayo nemidaniso eyayidaniswa. Nemfuyo nje kuxheliwe kukuhle, yonke into ingesiNtu. Kumnandi nokubona iibhekile, ukubona abantu abangoomama bepheka eziko phantsi. Yeyona nto eyandivisa kamnandi ndabona kukuhle, indichulumancisa kuba kaloku ibonakalisa ubuthina nemvelaphi namasiko ethu.

Okokuqala xa ulobola intombi wenza isaziso kubazali bayo nakwizinyanya kuba kuye kube khona kuphalaliswe igazi. Intombi ithelwa ngenyongo yenzele nezinyanya zakokwabo nezakulomfana zaziswe into yokubana kudibene abantu ababini, kudibene amagazi amabini ngoko ke nali itheko lokwazisa abantu abadala. Kwaye ingenelo ke lelokubana funeka ukhuphe iintlawulo, ukhuphe iimfanelo. Kuhanjwe kuyocelwa kuthethwe nabazali bentombi kwaziswe, kuhlalwe phantsi kuvunyelwane.

Kuye ii-fast food, ziye zibe nobuzaza okanye zingabikho semfanelekweni ngenxa yoba kuyathanda ukuba zii-genetically modified food ngokwesiNtu okanye I mean ngokwegama lasemzini. Ngexa oku kutya kwesiNtu kona ikoku kuzikhuleleyo kungakhange kwabe kuba modified genetically. Zizikhulele ngendlela eyiyo, izakhamzimba okanye iziqhamo zisekhona zisaphelele. Ngoku oku kwii-fast food koku ufumanisa uba kutofiwe, koku ufumanisa uba ngelinye ixesha kuba yi-junk food okanye nendlela ekuphekwangayo akufani noku kwesiNtu.

anokuphuhliswa ngayo kuqala kokokubana axhaswe ngokwezemali. Okwesibini abekwe ezingeni lokufundisa abantwana, kube khona iimathiriyeli okanye izixhobo zokubana kusetyenzwe, kube khona iindlela zokusebenzisa. Kube khona abantu abazofundisa, kube khona abantwana abazofunda ngazo, zibekwe, zisasazwe kuba zezona sakhono thina bantu bantsundu balapha kweli loMzantsi Afrika obukhulu abasuka kuzo, yimvelaphi yethu. Ngoko ke kufuneka senze ulwazi kube khona izixhobo, kube khona i-funding. Kube khona iindawo zokufundisa nokufundela.

Uhambo aluye lube luhle ngoba okokuqala, imbangela yokuba kusetyenziswe eziveni njengezithuthi kungenxa yendlela engantlanga. Iveni kuba inamandla ngaphezu kwetekisi kwaye noko iyi-four-by-four, yiyo loo nto ebangela uba kusetyenziswe zona. Ngoku indlela ayiye ayiye ibe ntle, ayiye ibe mnandi kuba siyabetheka apha ngasemva evenini, sihamba emagingxigingxini. Kuba nzima kakhulu xa ngabe kunethile kuba iindlela ziludaka, nto leyo ke iye yenza uba kungabikho mnandi kuba asihlali kakuhle, siphuma kubuhlungu amathambo,. Siphuma singahlelanga ngendlela eyiyo kuba iveni ayidalelwanga uba ilayishe abantu ngolaa hlobo.